Pono ya ka ke hore mmuso o ka fa batho mesebetsi hore batho ba sebetse. Batho ha ba sebetsa tla ba bobebe hore ba ba hlokomele malapa a bona mme ba iketsetse tjhelete. Ha mmuso o fa batho grant ha o ba fe thahasello ya hore ba tsebe mesebetsi kapa ba ithute mesebetsi ya matsoho. Jwale ho, ho etseng mesebetsi ha mmuso, ho fa batho monyetla wa hore ba hlahise di-talent-e tsa bona le hore ke mesebetsi e feng e ba kgonang ho etsa mme ditlamorao tsa teng ke ho fumana tjhelete ya ho hlokomela malapa a bona.

Thibelo ke yona tsela fela e tshepehang ho ka hloya HIV. Re ka qoba ho tshwaetswa le ho ka tshwaetsa ba bang ka ho netefatsa hore, re nka dikgato tse tshwanetseng ka ho hlokomela le ka boikarabelo dinakong tsohle. Haholo jwang mekgweng ya rona ya thobalano. Koduwa naheng ya rona ke hore ho shwa batho ba bangata ka lefu leo le ka qojwang ka hohle.

Nna ke bona hore motho o sebeletswa ke seo yena a dumelang hore se ya mo sebeletsa. Ha o dumela hore meriana ya setso e tla o fodisa, o tla fola, empa ha o dumela hore meriana ya sekgowa ke yona e tla o thusa, o tla thuseha ka meriana ya sekgowa. Ha o dumela hore badimo ba teng ke tumelo ya hao, ho tshwana le ha o dumela tumelong ya sedumedi.

Ho ha ngwana ho ka bakwa ke ho hloka tlhokomelo ha leqeba, lebakeng la hore ba o fa maele sepetlele hore o hlokomela jwang leqeba leo la ngwana ho fihlela a fola. Empa ha o sa latele metjha eo ba o fang yona sepetlele, seo se tla lebisa ho ha ngwana.

Motho mang kapa mang o ithuta ho tswa diphosong tsa hae. Keletso eo nka e fang batswadi ba nang le bana ba banyane ba imileng. Ke hore phoso e tsamaya le mohatisi, motho o ithuta ho tswa diphosong tsa hae. Ha ba se ke ba halefela bana, empa ba be le mokgwa wa ho buisana le bona hore phoso eo e se ke ya tloha ya etsahala hape nakong e tlang.

Dintho tse eketsang taba ya hore metseng ho bonahale ho sa tsejwe le hona ho sebedisa dithibela pelehi ke hore, ke ho hloka tsebo le tabeng ya hore batswadi ba sa tshwere bana ba bona jwalo ka mehleng ya kgale. Moo e neng e leng hore batswadi ba patela bana ditaba, kapa ba tshaba ho beha bana ba bona fatshe, ba buisane le bona ka dintho tsa ho tshwana, le dithibela pelehi.

Jwalo ka ha mmuso o no, o itse ho setjhaba ba entwe ha bedi kapa hang ho ya ka vaccine eo ba neng ba entwa ka yona. Nna ke dumela hore ke moo batho ba neng ba tlamehile hore e be ba felletse teng. Di-booster shots ha ke a fumana ntlha hantle hore mosebetsi wa tsona ke eng, le hore di tlo thusa batho ka eng ho ya le hore vaccine eo ba neng ba bua ka yona, ba netefalleditse setjhaba hore e tla ba thusa le ho thibela COVID-19.

Ke hantle hore ebe kgomo ya fatshe e molaong hobane batho ba bangata ba e sebedisa jwalo ka moriana, empa mmuso o tshwantse o behe ditlamorao tsa hore batho ha ba e sebedisa hampe, ba be le kotlo eo ba e fumanang.

Dizama zama ha di a tshwanela ho fuwa meriana ka mokoting. Seo ba se etsang ha se molaong mme ba tshwantse ba fuwe kotlo for ketso tsa bona. Ha mmuso o ba dumella hore ba fuwe meriana ka hara mokoti, hoo ho bolela hore mmuso o ba kgothaletsa, hore ba tswele pele ho etsa seo ba ntseng ba se etsa.

Dumelang, ke a tshepa ke sepoleseng sa Afrika Borwa moo. Ho na le dishopo tse iketsetsang meriana e seng molaong. Sena se ka ba le kgahlamelo e mpe haholo ho batho ba iphumanang ba sebedisa meriana eo. Tsebo ke e fumane lebakeng la hore batho motseng ba ne ba bua ka yona taba eo mme ka ya ho ikgodisa ka botsa mme ka fuwa tsebo ho tswa lebenkeleng leo. E tla be le thuso le ho boloka setjhaba ho tswa ho lona maponesa. Ha le ka hlaha ka moo ka shopong eo hore le tlo beha leihlo ka diketso tsena tse etsahalang tse seng molaong.

Tender ya ka ke ya ho hlwekisa le ho etsa bonnete ba hore sepetlele se maemong a hlwekileng a matle le ho etsa bonnete ba hore bakudi ba dula tulong, e leng hore ba tla phakisa ba fumana kalafo eo ba e tletseng. Kapa dithuso tsa malwetse le mahloko ao ba a tletseng sepetlele.

Ntate ho bohlokwa hore motho a tsebe maemo a hae a HIV nakong eo re phelang ho yona lefatsheng mo, ho bohlokwa hore jwalo ka balekane ntho ena re e etse re le babedi hore re tsebe moo re emeng teng.

Ba bang ba bona ba ngodisitswe, empa ba bang bona ha ba ngodiswa, hore o tsebe hore ba ngodisitswe ba fuwa mangolo ke ditsha tsa bona tsa thupello kapa moo ba ngodisang teng, ba fumana mangolo a ngodiso.